Imvula enamandla, imvula eninzi ingaphazamisa iisignali zeeWi-Fi kunye nezo nezothungelwano zeselula, ingakumbi ukuba amanzi angena kwizixhobo zothungelwano. Enye umbane, nombane omkhulu i-thunderstorm. Imibane ingabeka imingcipheko kumaziko ezothungelwano kwaye ukuba kukho ukutshisa okanye ukuphazamiseka, amasebe anokuphazamiseka. Igqabhuko , extreme heat, ubushushu obuphezulu bunokwenza ukuba izixhobo zothungelwano zifudumale kakhulu zikhokhele ekucotheni okanye nasekuhlukeni konxibelelwano. Okokugqibela, umkhenkce nemvula engumkhenkce, snow ice, naso singayichaphazela iWi-Fi.

Kuyaxhomekeka ukuba zeziphi ezi ndaba zibubuxoki. Kunoba kungenzeka ukuba ngumntu lowo kuthethwa ngaye, ndingaqale ndiqinisekise elikaGoogle search. Ndiqinisekise kubahlobo bakhe izinto abathe bazibhala ngelo xesha, kuxhomekeka kwezo ndaba zizawube zithethwa ngaloo mntu. Okanye ndiqinisekise kwezo organization, ezo gruphu apho khona loo mntu lowo ebesebenza khona okanye abo bantu ebesebenza nabo ukuqinisekisa ezi ndaba zipapashiweyo ingaba ziyinyani na. Okanye ngelinye ixesha ndingazama nokuzisetshela ndingene kumakhasi aka-social, social media kwezinye oomaFacebook nezinye ezifana nooInstagram ukuzama ukuqinisekisa inyani. Ndiye kwii-relevant abantu aba-relative to loo mntu ukuba ingxaki idibene nomntu okanye i-organization.

Ndiziva ndinxunguphele kakhulu kwaye ndikhathazekile. Yini, idatha yam ndiyithenge ngeemali zam zonke! Kodwa ngexesha lokuba ihambe ndisasebenzise idatha engaka, i-one GB inyanga yonke kuba sekusele usuku olunye ngoku kodwa ndisene-four GB. Owu yini! Bekutheni ze ndingayisebenzisi? Bendinokuxola nokuba bekushayeke le one GB njengokU seyizohamba kusasa. Oh, ndikhathazekile kakhulu ke kona! Yini le datha ingaka! Ingahle ingasebenza noba, noba ndizame udawunlowuda noba zii-movies okanye iidotyhumenti ezibalulekileyo zesikolo.

Ziba luncedo kakhulu ebantwini abathetha isiXhosa kuba kulula ukulandela imiyalelo nemigaqo, ze nezilumkiso bazibone kwezi zikems zabantu bangoku. Kuba zonke izinto bazithumela ngokwezi ephu kuba bajonga apho banokufumana khona abantu lula and kwiindawo zemali kulapho khona abantu abanintsi bafumaneka khona lula. IsiXhosa ndicinga uba siluncedo kakhulu ezi ephu ingathi zingaqhubeka zisebenzise nesiXhosa for i-awareness to inform abantu about izinto ezibalulekileyo nezingaba yi-protection for uluntu lonke, kungabikho bantu bazawulimazeka bazawuthathelwe imali ngeendlela ezingaqondakali besenzelwa ii-false misleading information.

Ewe, ndakhe ndafumana umyalezo ngelithi mandiaplayele ii-EAs kodwa kwakusele kusele imini eyodwa ukuba kuvalwe. Ndathi ndakujonga efowunini yam, hayi sekuvaliwe. Ndichanekile, idatha andinayo. Kwakum kwakusekufana noba sekuvaliwe kuba kwakusekusele nje usuku olulodwa. Kuba ndathi ndakujonga epokothini, andinazo nezoosenti bendizibekile. Owu, yakhathazeka kakhulu ke intliziyo yam! Kwabe yayi-chance eyayifumaneka le, elaa thuba laphosakala. Ndaphetha sendincama kanjalo.

Iindaba endizivileyo kutshanje ezijikeleza kumakhasi onxibelelwano yiBafana Bafana under twenty ekwabizwa kukuba ngamaJita ezintshatsheli zeAFCON twenty twenty-five. Yho, kuyacaca ukuthi AmaJita adlale kakhulu ngokuzimisela kukuba abethe iitimu iitimu ezinkulu kakhulu kwaye indlela ebebesebenzisene ngayo ibiqinile kwakho kakhulu. Kuba nendlela ababezimisele ngayo ukuwinwa yonke imidlalo ebebenayo, kuyabonakala ukuba basebenze nzima ukufikelela apha ngoku namhlanje bazintshatsheli. Loo nto ke ngoku yenza ukuba noobhuti abadala babe nexhala ngoku, kuzofuneka bezimisele kakhulu babone ebantwaneni. Zezona ndaba endizibonileyo ngoku.

Ndingamcebisa ukuba aqaphele. Ongena kwakhe kwiWi-Fi kuzovela nje ubuxhakaxhaka bezinto ezininzi ezokufuna ukuba ajoyine. Kuba kwi-public Wi-Fi kulapho khona abantu abanintsi bagade khona kuba kuyaziwa ukuba ininzi labo luzofuna wokujoyina and izikemazi, abantu aba bemigulukudu abafuna ukurobha abantu, kulapho khona bafaka khona ii-links ezingekho semthethweni, ii-links ezihekhayo ezithatha i-personal iinformation. Ndingamxhobisa ngelithi angajoyini nanye ilinki angayaziyo evela kwiindawo angena-information kuyo, angena-awareness kuyo. Ndimcebise kwelokuba angahlali ixesha elide kwii-public Wi-Fi, makenze nje le ebeyizele aphinde aqhubeka aphume kwi-public Wi-Fi.